Xa ungumqhubi wesithuthuthu kubalulekile ukulandela imigaqo ukuqinisekisa ukhuseleko lakho endleleni. Ezi zinto zilandelayo kumele uzenze ukwazi uhlale ukhuselekile. Kukuthwala isinqwazi sokhuseleko, unxibe igilavuzi ukukhusela izandla, unxibe impahla ezikhuselekileyo, iibhutsi ukukhusela amaqatha kumonzakalo. Thobela imigaqo nemiyalelo yezendlela, nxiba into ebonakalayo enombala obonakalayo. Ngokuthobela le migaqo ingenza kwehle ingozi ezindleleni.

Njengomqhubi weteksi kwilizwe loMzantsi Afrika, ndingathanda ukusebenza eGoli kwaNdongaziyaduma, ndisebenzise uhola wendlela osuka eSoweto ndisiya edolophini eGoli. Ngenxa yomthamo wabantu abahlala eSoweto bathi bavuke yonke imihla besiya emsebenzini besebenzisa izithuthi zikawonkewonke, yenza lohola wendlela uhlale uxakekile. Kodwa zikhona izinto ezingumcelimngeni ezinjengoxinano ezindleleni, ingakumbi ngamaxesha asekuseni wabasebenzi kule dolophu.

Xa ungumqhubi wesithuthuthu kubalulekile ukulandela imigaqo ukuqinisekisa ukhuseleko lakho endleleni. Ezi zinto zilandelayo zizinto ekumele uzenze ukwazi ukuhlala ukhuselekile. Kukuthwala isinqwazi sokhuseleko, unxibe iigilavuzi ukukhusela izandla, unxibe iimpahla ezikhuselekileyo nezifanelekilyo, unxibe iibhutsi ukukhusela amaqatha kumonzakalo. Thobela imigaqo nemiyalelo yezendlela, nxiba into enombala obonakalayo. Ngokuthobela imiqathango ingenza kwehle ingozi endleleni.

Xa ufuna ukusebenzisa isithuthi sikawonkewonke esiyibhasi ukuya edolophini, kubalulekile ukujonga amaxesha ehamba ngawo phakathi evekini. Hlala uyazi ukuba lungakhona ulibaziseko endleleni, kubalulekile ukuphatha izinto ezinjengamanzi xa uza kuthatha uhambo. Kubalulekile ukuthobela imithetho yendlela neyesithuthi ngamaxesha onke, gcina isithuthi okhwele kuso sicocekile, qinisekisa ukuba usebenzisa isithuthi esisemgangathweni nesivumelekileyo ukuhamba endleleni.

Xa ungumkhweli wezithuthi zikawonkewonke kubalulekile ukuhlala kwisitulo esikufutshane nomqhubi. Ngokuba kufutshane kuye kwenze ukwazi ukubona ngokucacileyo endleleni, ukwazi ubone nezinto ezingathi zibe sisiphazamisi kwisithuthi eso nikhwele kuso.

Namkelekile kwiphondo leMpuma Koloni eMzantsi Afrika. Ndinochulumanco ukuba ngumkhokheli wenu kweli khenketho ndinazisa ndinibonisa ubuhle beCacadu Waterfalls. Ezi ngxangxasi zikufutshane kwidolophana encinane esaya kubizwa ngeCacadu. Ukufikelela kuzo kulula kakhulu, uyakwazi nokusebenzisa isithuthi sakho. Ubuhle bezi ngxangxasi ngamanzi ahla phakathi kwamatye amakhulu athe ajikelezwa yimithi nengca eluhlaza eneendidindidi zezilwanyana eziphakathi kwelo hlathi. Amaxesha alungileyo okutyelela ezingxangxasi kusehlotyeni.

Ukuphucula izinga lwezithuthi zikawonkewonke kubantu abadala, mininzi imicelimngeni ekufuneka iqwalaselwe efana nofakelwa kwee-elevators kunye neminyango evuleka ngokwaneleyo ukuncedisana nabantu abanokhubazeko. Qinisekisa izithuthi ukuba zicocekile amaxesha onke nokunqanda ulwasuleleko lwezifo. Izithuthi zihlale zifumaneka abantu abadala bangahambi amabanga amade ngeenyawo okanye balinde ixesha elide, namaxabiso wezithuthi zikawonkewonke makafikeleleke.